Ee, ho teng dibaka tseo o ka laetsang batho hore ba ka fumana ditholwana kapa meroho tse hlahang naheng, dibaka ke tsena, mehaho e saleng kapa le , moo meroho e hlahang ka tlhaho ntle le ho jalwa, e kang thepeng, moroho wa dinawa tsa naha, mokopu o hlaha morokgo wa leleme la kgomo, le seru le mofifi. Meru le di phula moo batho ba ka fumanang ditholwana tse latelang, moretlo, morula, tlhako ya kolobe, mekoting ya metse kapa haufi le dinoka, sereto kapa kgatlapa. Mereho le ditholwana tse tlwaelehileng, tse o ka di fumanang naheng, ke moroho le thepe, leleme la kgomo, mofifi, mokopu wa naha, le seru. Ditholwana ke moretlo, morula, tlhako ya kolobe, makgalo, ditholwana tse morejaneng.

Malome o tshwanetse ho hira lefatshe, kapa a batle batho ba nang le naha, empa ba sa e sebedise. E be a buisana le bona hore a e hirise ka theko e tlase. Sena se bonolo ho feta ho reka naha, kapa ho kopa naha belelwaneng kapa motseng, ba bang ba mo tlohela hore a sebedise karolo ya naha ya bona mahala, kapa tumellano ya ho arolelana tjhelete ya dipolasi, ha e se e rekisitse, le ho ikopanya le sehlopha sa balemi ha e kena mokgatlong wa balemi kapa coperative, o ka fumana thuso ya naha, dipeo, kapa tjhelete ya ho qala mekoloto e bonolo le ho kopa mokoloto kapa thuso mmusong. Mekhatlo ya mmuso le ya poraefete e fana ka dithuso kapa mekotulo, ho batho ba batlang ho qala temo. Malome a ka ya ofising ya Department of Agriculture hore a fumane tlhahiso leseding le thuso.

Leano le tla kengwaang tshebeletsong ha pula ena, ho boloka metsi. Ke tla kenya ditanka tse kgolo, tsa plastic, kapa ditanka tsa tshepe tse ka bokellang metsi a phallang marulelong a matlo, le dibakeng tse tswang metsi. Borapolasi ba ka ke tla empolla matamo kapa dipula tse nyane, mo metsi a ka emang teng nakong ya dipula. Sena se tla thusa hore metsi a kenelle mobung, kapa a bolokwe ho sebediswa morao , le ho kenya ditanka fatshe , tlamehile ba kenye ditanka tse ka patwang fatshe. Ho qoba ho lahlehelwa ke metsi, ka lebaka la ho fetoha ha motjheso, le ho fetola pula , ho sebedisa metsi ka botlalo, le ho lekola ditanka kgafetsa. Ba tla tshwanela ke hore pula ha ena, ba bokelletse metsi ka ha ra ha dijojo.

Ee, ho na le mathata a mangata ao a bonahalang e le batjha ba shebanang le ona. Sa pele, ho hahella ha ho di sebedisa tsa tjhelete, batjha hangata ha ba na tjhelete e lekaneng, kapa phihlello ho tjhelete, jwalo ka mekoloto kapo matsete, ho qala kapa ho yetsa mesebetsi, ho hahella ha mobu, mobu ke karolo e bohlokwahadi temong. Batjha ba bangata ha bana mobu wa bona, mme ho fumana mobu ka mokitlane kapa ka hiro o thata, ho hahella ha tsebo ya temo, le boiphihlelo. Ba bang ha ba fiwa kutlwisiso e nepahetseng, ka ya sejwalejwale ya temo, kapa taolo e bolokang ka temo. Sena se e ama katleho ya bona mesebetsing eo, maraka o sa tsitsang kapa phihlello e fokolang ho ona, le ha eba ba ka lema kapa ba hlahisa, ho ka ba thata ho fihlella mmaraka, kapa ho fumana theko e nepahetseng, ya dihlahiswa tsa bona.

Ntatemoholo, ke ka mobonisa mohlala ona, ho sebedisa computer kapa laptop, ho sebedisa mananeo a kang microsoft kapa wait ho ngola le ho hlophisa ditlaleho, ka potlako le ka mokgwa oo e hlwekileng. Mehlala e bohlale, smartphones, ho kenya di-apps tse kang google keep, overload, kapa notes bakeng sa ho ngola ditlaleho ka potlako, kapa esita le ka lentswe, le cloud storage, boloko ya maru o sebedisa google drive kapa troop box, ho boloka ditlaleho hore di seke tsa lahleha, mme a ka di fihlella neng kapa neng, a le kae kapa kae. Apps tse ikgethileng bakeng sa balemi, ho na le di-apps tse etseditsweng balemi, tse ka thusang ho latela tswalo ya diphoofolo, pokello ya dijalo, kapa ditjeho.

Ke nnete hore ha ho sa kgonehe ho jala eng kapa eng kapa kae, hobane mefuta e fapaneng ya lemela e hloka maemo a itseng a lehodimo, mobu le mongobo, hore e hole hantle. Lemela ikamahanya le di tokoloho e itseng, mme haeba le lengwa kantle ho maemo a tsona a tlhaho, hangata ha le hole kapa leshuwa. Mehlala e ya lemela tse holang hantle naheng e itseng, empa le sa hole hantle kapa hohang naheng eo coffee e hola hantle ho le naha tse nang le maemo a motjheso o itekanetseng, le pula e ngata jwalo ka ithopia.

Ho netefatsa hore tsamaiso ya seripe sa setjhaba, e dula e sebeletse setjhaba. O ka kenya tshebetsong maano a latelang, ho theha komiti ya tsamaiso, thuto le kwetliso, kemiso ya nako le mosebetsi, kabo ya ditholwana ka toka, phetisetso ya phaelo tshireletso le tlhokomelo ya ditokoloho, tlhahlobo le tlaleho.

Eya basadi le bona ba na le menyetla ya ho ba beng ba dipolasi jwalo ka banna, le ha hole jwalo, ho na le ditaba tse itseng tse ka amang bokgoni ba bona ba ho fihlella menyetla eo. Ke tla hlalosa ka botlalo, tokelo ya ho beng ba mapolasi, basadi ba na le tokelo ya molao ya ho ba beng ba dipolasi, ho latela melao ya naha. Le ha e ne le nakong e fetileng, basadi ba neng ba sa fumane monyetla o lekaneng le banna, kajeno melao e mengata e leka lekane, mme e dumella basadi ho ba be teng ho nyeke kenyetsa dipolasi. Monyetla ya thuto le kwetliso, basadi ba bangata ba se ba fumana monyetla wa thuto le kwetliso ka temo e ba fang tsebo le bokgoni ba ho tsamaisa dipolasi ka katleho.

Ke ka kgetha ho fumana naha hore ke be molemi, lebaka ke hobane ho ba le naha ho fana ka botsitso hoba nako e telele. Naha ke letlotlo le sa feleng, ha tjhelete e ka fela kapa ya fokotseha ka lebaka la ditshenyeleho, kapa maemo a moruo wa naha e dula e le teng, ka tswelopele ya hore lelapa la ka le dule lena le dijo, kapa di tswelepele ka ho thola tse jehang polasing, or naheng ya ka.

Basebetsi ha ba dula hole, nka tshwanela hore ke ba robatse ka hare ho ntlo ya ka, le ba lelapa la ka hore ba tlo qala ho sebetsa hoseng, kapa ka ba ntsha sefatanaha hore ba tlohe moo ba dulang teng. Ho sale hoseng ho fihla ka nako, ba tlo qala ho kotula, ho sale hoseng.

Ha ke bitsa kopano le batho bao re dulang le bona di flat-eng, ke tla bua ka tsela e bontshang tlhompho. Dumelang ke le biditse kopano ena, hobane ke utlwile ka taba e ntle haholo, hore hona le ba bang ba rona ba entseng dirapa hodima di flat tsa bona. Sena ke mohopolo o monate haholo, o bontshang tlhokomelo ditikolohong, boiqapelo le lerato la batho. Ke nahana hore re ka rua molemo, bohle haeba re ka bua ka taba ena ha mmoho, re arolelana mehopolo, ra ithuta ho ba seng ba iqadile, ra sheba ka moo re ka kopanang ka matla, re ntlafatsa sebaka sa rona.

Lenao le tla kenyang tshebetsong ha pula ena, ho bokella metsi a pula, ke tla kenya ditanka tse kgolo tsa plastic, kapa ditanka tsa tshepe tse ka bolokang metsi a phallang, marulelong a matlo le dibakeng tse tswang metsi. Ke tla hlophisa metjhini kapa dihlopha tse di pipe, ho tsamaisa metsi a pula ka potlako, ho tsena ditanka, ke tla ipolella matamo kapa dipula tse nyane, mo metsi a ka emang teng nakong ya dipula. Sena se tla thusa hore metsi a kenele mobung, butle kapa a ba boloke ho sebediswa morao. Ke tla kenya ditanka tse ka patalwang fatshe, ho qoba ho lahlehelwa ke metsi, ka lebaka la ho fetoha ha motjheso, le ho fetoha ha pula, o ka hlela ditanka. Ditanka tsohle di tla kobollwa ka di qetetse tse tiileng, ho thibela kenella ha ditshila le dikokonyana. Ke tla rala tsamaiso ya nosetso e kgutlang, jwalo ka drip irrigation ho surf a semela ka metsi a fokolang, empa e nepahetseng.

Ke teye ya lengana, Mosebetsi wa yona e thusa ho fokotsa feberu, ho phekolang mafura a matlung, le ho thusa ho hlwekisa mmele, dintlha lengana le tumme haholo ho phekola mafifi, sefuba, le ditlhoko tsa ha o hlwekisa madi. E na le monko o matla, mme hangata e omiswa pele ho ntshwa teye, le tee ya moringa, mesebetsi e matlafatsa mmele, ka lebaka la le tsa ka vitamin C. Ntlha, moringa e nontsha mmele, e matlafatsa masapo, mme e thusa ho laola cholesterol, hangata e sebediswa ke basadi ba anyisang ho eketsa lebese.

Phepelo ya matjhaba, di import kapa export, Dihopotse tse kgolo di boetse di kenya meroho e meng e tswang dinaheng tse ding, ho mereho e itseng, e sa fumaneheng, ha bonolo naheng ya heno, ka nako e itseng, e ka romellwa ho tswa dinaheng tse nang le maemo a fapaneng, a boemo ba lehodimo. Moo mereho e ntseng e hola teng, mohlala, dinaha tse mofuthu di ka romela banana, kapa mangangajane nakong eo di sa leng teng sebakeng sa heno, tse latelang polokelo le ho omiswa meroho. Meroho e meng e kotulwe nakong ya tlhahiso, empa e boloke le ka maikemisetso bakeng sa ho rekiswa ha morao. Sena se etswa ke ho phahamiswa kapa ho boloka meroho oo ka mekotla e kgethehileng, e sireletsang boleng ba yona, dihukutse tse kgolo di na le dibaka, tse lokiseditsweng hantle tsa polokelo, tse etsang hore meroho e fumanehe ka dinako tsohle.